Ha ho na niks ha ho na letho e sitisang batho, batho feela ba setjhaba ba tshwere ke ho sa ba ba tshwere ke bodutu. Ha ho na letho hobane ke ntho e buang bosiu le motsheare, Seyalemoyeng le monana TV le monana internet difounung mehaleng ya rona. Jwale ka pono ya ka nna ke bona hore ha ho na niks e ba sitwang. Batho ba setjhaba ba batho ba Afrika Borwa ba itshwaretswe ke ke ke ke bohloko, ba tsebe ha ba utlwe.

Hangata nama re e besa ka dikeresemese. Ke nako eo ya rona ya mona lapeng ya hore re bese dinama, kapa mohlomong ha e le tsatsi la tswalo la e mong wa rona ke tsatsi leo re besang ka yona. Nama e re ratang ho e besa, ke nama ya kgoho, ke voroso le steak. Ke tsona nama tse re ratang mefuta ya dinama tse re ratang ho di besa.

Nama ya kgoho e hlabiweng, nama ya kgoho e hlabuweng ha e tshwane le nama feela ya kgoho. Ene jwale di ka tsela e nkgono wa ka a nrutileng ho e pheha ka teng. Ha e hloke dipaese, e ihlokela feela e butswe. Ha e qeta ho butswa o e butswisise, o e tshele letswai o kenye mafura o e je e le jwalo feela.

Hore re re kgone ho rarolla taba enana tsohle tse etsuwang kerekeng ya hao, ha di felle kerekeng di ska tla monana ntlong. Hobane ke yona ntho e tla etsang hore hobane le dikgohlano ka lapeng ha di felle hona kerekeng. Di se ka tliswa monana ka tlung hobane, o nako tse ding o thola hore ho kerekeng ya hao ho thwe ho light-uwe kerese bosiu kaofela. Ho ya ka ha o tseba hore ha ya, tlameha hore e laetuwe bosiu kaofela. Jwale wa bona hore e tlaba dikgohlano tse ngata ngata. Ho keke wa bana le, wa ba monate ka tlung. Jwale hore re rarolle taba ena tsohle tse etsahalang kerekeng ya hao di fella kerekeng, tse etsahalang kerekeng ya ka di fella kerekeng. Ha hona ya di tlisang hae.

Ke a rata hobane ha hore ha ba re arolela sebaka. Ha ke bone ho na le phoso mono ebile ha ke bone e le ntho e telele. Ke rata hobane ha se ntho e telele e tlamehile jwale e kentse boramolao. Re tlamehile re tsamaye ro ngola fatshe re saene re etseng re etseng. Ke ntho feela e kentseng lelapa le kgosi dipakeng hore e be yena a pakang re arolelane sebaka ho fele.

Dijo tse ke di ratang haholo tsa setso ke malamohodu le lona ledombolo. O utlwe ba le pheile ha malamohodi oo o butswitse, ba o pheile hamonate le ona o na le moro o ntso qopetsa feela, o ntso ja. Ene malamohodu wa teng o thole o futhumetse o sa bate hobane ha o bata, ha o jeye o mobe. O thole o futhumetse, O ja ha monate o moo. Jwale bohloko ba ka ke hore ha ke tsebe le ho pheha malamohodi ono, ke tla tlameha hore ke emele nkgono wa ka. Tsatsi leo re ikutlwang matla ka ho pheha le ha nka o kgalla ha jwang hoja yena sa ikemisetsa ho o pheha ah hle ha o jewe.

Hae mona re na le di-bucket-e tse kgolo tse re etsang hore tse re etsang molemo wa hore di dula di tletse metsi. Le ha o ka a teng metsi, re a wa tshela, re wa tlatse, re skebe ra wa sebedisa. Ho dule ho na le metsi hobane re a tseba hore metsi a tla tsamaya. Ke ka hoo re sebedisa metsi ao.